Greenhouse gas emission ke dikgase tsa sepakapaka tse monyang motjheso o hlahiswang ke bokahodimo ba lefatshe ho thibella ho baleha sebakeng. Tshebetso ena ya tlhaho e tsejwang ele greenhouse effect, ke ya bohlokwa bakeng sa ho boloka motjheso o ka phelang lefatshe. Le ha hole jwalo, o ka etseha ha dikgase tsena haholoholo ka lebaka la mesebetsi ya batho. O matlafatsa phehello ya greenhouse e bakang ho futhumala ha lefatshe le phethoho ya boemo ba lehodimo.

Ke disebediswa tse kgolo tsa di-panel tsa letsatsi tse etseditsweng ho fehla motlakase ho tsoha kganyeng ya letsatsi le ho kenya ka hara marangrang a matla. Ba fetola matla a letsatsi hore ebe motlakase, ebe jwale o abelwa bareki. Di ka fokotsa kapa di ka fedisa dikoloto tsa motlakase haholo. Tsa eketsa boikemelo ba matla le ho ntlafatsa boleng ba thepa.

E kenyelletsa ho kenya peo ka hara karolo ya botshehadi ya basadi ntle le ho kopana ka hlaho. Mokgwa ona wa o sebediswa haholo diphoofolong, haholoholo dikgomo tsa lebese ho ntlafatsa katleho ya ho ikatisa le kgetho ya diphatsa tsa lefutso.

Nakong e fetileng basadi ba mo polasing hangata bane ba haellwa ke mesebetsi ya bona, mme ba sena ditokelo tse beng haholoholo mabapi le mobu. Ka hoo bane bana le tsebo e fokolang mabapi le temo. Ena ene ele ka moo dintho di ne di teng nakong e fetileng. Basadi bane ba ena le monyetla o fokolang wa ho fumana disebediswa le matla a ho etsa diqeto. Ke bona eka re ke re bue ka taba ena, re be re phahamise le basadi hobane ene ele batho ba kgeswang. Sena se tla thusa hobane se kgothaletsa tekano ya bong, se matlafatsa tshireletso ya dijo, mme se dumella basadi ho kenya letsoho ka botlalo ntlafatsong ya temo.

Insurance ya temo, haholoholo insurance ya dijalo. E thusa dihwai ho fokotsa dikotsi tsa ditjhelete tse amanang le tahlehelo ya dijalo ka lebaka la diketsahalo tse sa lebellwang. Tse kang di koduwa tsa tlhaho, dikokwanyana kapa mafu. E sebetsa ka ho kopanya di-premium ho tswa dihwai tse ngata. Ho dumella bo insurance ho kwahela tahlehelo ya banang le bothata ba ho se atlehe ha dijalo. Dihwai di lefa di-premium tsa ka mehla bakeng sa tshireletso. Mme ha eba ketsahalo e kwahetsweng e etsahala, ba ka kenya kopo ya ho fumana matshidiso bakeng sa tahlehelo ya bona.

Mme, tshenyo eo ke e boneng ene ele mpe haholo. Sefefo se hlile se sentse polasi ka ho sengwa ha dijalo ho ya mobu. Le meaho ya polasi e senyehile haholo ka lebaka la sefefo se.

Kotulo ya matsoho e fana ka melemo e mengata haholoholo. E lebelletswe ho boleng le ho fetola ha maemo. E dumella kgetho ya e hlokolosi ya dihlahiswa ho etsa bonnete ba hore ho kotulwa feela dintho tsa boleng bo botle, eleng ntho ya bohlokwa haholo bakeng sa dijalo tse sa butsweng ka ho tshwana. E boetse e fokotsa tshenyo ya dintho tse kotutsweng, eleng ntho ya bohlokwa bakeng sa dihlahiswa tse bonolo tsenang le nako e kgutshwanyane. Ho feta moo, kotulo ya matsoho e dumella hore ho kgethwe. Ho bolelang hore dihwai di ka kotula ditholwana tse butsitsweng ha tse ding di ntse di tswela pele ho hola.

Ke rata mango o omisitsweng. Mokgwa wa ho etsa mango omisitsweng o akaraletsa mehato e mmalwa ya bohlokwa. O kgetha di mango tse butswitseng, ho di ebola le ho di seha. Ho ka nna ha eba le ho di alafa ka setlolo se monate. Ebe wa di omisa ka mekgwa ekang ho omisa letsatsing, ho omisa ontong kapa ho ntsha metsi di-mango-ong.

Ke lekile ho lema meroho jareteng ya ka lapeng, ke dumela hore ke ntho e molemo haholo. Ho lema meroho lapeng ho fana ka melemo e mengata ho tshwana le ho kenyelletsa phihlello ya dihlahiswa tse ntjha tse phetseng hantle ho boloka ditshenyehelo le melemo ya tikoloho. E boetse e kgothalletsa kamano le tlhaho. E fana ka menyetla ya thuto mme ekaba mosebetsi o putsang, le o monate.

Ee, ke dumela hore kgwebo le dinaha tse ding ke ntho e ntle haholo ka kakaretso. Ke dumela hape hore ho rekisa dijo tsa rona kantle ho naha ke ntho e ntle. E kgothaletsa kgwebo le dinaha tse ding, e phahamisa lebitso la Afrika Borwa hape e fedisa bofuma.

Ntho ya pele eo ke tla etsa ke ho lokisa moralo wa kgwebo. Ha ke netefaditse hore moralo wa ka wa kgwebo o motle haholo, ke tla etsa kopo ya ditjhelete tsa mmuso. Afrika Borwa, mmuso o ikemiseditse ho phahamisa kgwebo. Ka hona, ke tlabe ke le e mong wa batho ba tla etsa kopo ya dikadimo mmusong.

Ke dumela hore hona le tshabo e itseng eo batho ba bang le yona ha ho tloha tabeng ya meriana ya setso. Qalong hone ho le bonolo hore batho ba sebedise meriana ena. Le ha hole jwalo, dinakong tsena batho ba ka nna ba batla le ho tiisa le dingaka hore na ditlama tse nkilweng fatshe di tla phela hantle ho bone? Ha re motlotlo ka sena hobane rena le tshabo. Lebaka le leng e ka nna ya eba hobaneng ha re sana mobu o loketseng oo re ka o jalang ka mora ntlo ya rona lapeng.

Rapolasi o lokela ho kwetliswa hantle, sena se kenyeletsa hoba le tsebo ya temo. Rapolasi a ka boloka mohlape o phetseng hantle ka ho shebana le thibelo ya mafu ka phepo e nepahetseng le phokotso ya kgatello ya dikgomo. Sena se kenyelletsa mekgwa ekang ente, ho hlahloba bophelo bo botle ka mehla le ho boloka maemo a bophelo a hlwekile.

Malome, ke thahasella ho tseba ka ditholwana le meroho e melang naheng. Lebaka ke hobane ho ka ba le ditholwana kapa meroho e ka thusang mmele wa motho re sa tsebe. Mohlomong kene ke tla di fumana, ebe ke di rekisetsa dishopong. Sena se ka re thusa haholo re lelapa, mme moruo kapa economy ya Afrika Borwa e ka hola.

Haufinyana tjena ke founetse the Commission on Restitution of Land Rights in South Africa. Ho botsa ka lefatshe kapa polasi ya ntatemoholo. Ba ile ba mpha mehato ya hore nna nka e fumana jwang? Ba ile ba re ke bokelle bopaki ba hore polasi ke ya ntatemoholo, ebe ke kenya kopo. Jwale ba tla batlisisa tseko, mme ba nthuse ho feta.

Polasi ya dikolobe ke ntho e ntle haholo ho qala bo motswala ba ka ba ratehang. Le ha hole jwalo, le lokela ho hlokomela ditshenyehelo tse teng. Ditshenyehelo di tlameha ho kwahela mobu kapa polasi, bodulo, tshireletso, dijo tsa dikolobe, basebetsi le disebediswa. Tsena kaofela ke tsa bohlokwa ho dikolobe le balebedi ba polasi eleng lona.